Cabanga ukuthi emabhasini kumele kube khona umthetho oqinile kakhulu lapho khona amabhasi abazolungiselela amahora aphakeme, peak hours, ukuze azosebenza ngawo kakhulu futhi kungakhishwa ibhasi elilodwa kukhishwe amabhasi amaningi. Lokho kungenza impumelelo enhle kakhulu.

Ayikho into ebuhlungu njengokuthi angikwazi ukushayela ngenxa yezinkinga zempilo. Lokho kwenza ukuthi angikwazi ukuya endaweni engiyithandayo ngesikhathi engithanda ukuya ngaso, ngoba kumele ngisebenzise izithuthi zomphakathi. Kodwa-ke lokho akukho kuhle ngoba izithuthi zomphakathi Isikhathi esiningi zijwayele ukuthutha izinto zesonto kanye nemicimbi yomphakathi sigcine thina singakwazi ukuyisebenzisa ngenxa yokuthi baqashiwe.

Nangicabanga ukuthi emasontweni kumele laba abanezimoto bahambe bayolanda abantu asebekhulile emakwabo ngenxa yokuthi bona abakwazi ukushayela. Noma isonto kumele libe nemoto yalo ezokwazi ukuthutha abantu abasontayo abadala ezindlini. Izobathatha ibabeke esontweni iphinde ibagodukise.

Namhlanje usuku olukhulu kakhulu kumina esontweni ngenxa yokuthi ngizothutha abantu abakhulile abangakwazi ukushayela. Kodwa-ke ngizoqala ezindaweni ezikude. Njengabazalwane abahlala eMlazi ka-F, naka-G, naka-E, naka-C. Mase ngiza mase ngiza endaweni eseduze nesonto, u-Q, u-U, u-R, no-V. Mase-ke ngibafaka esontweni bonke sebephelele.

Engingayenza ukuze ngilungiselele imizila ukuthi ngiqashe onogada abantu abazohlezi bebheke ukuphepha kwayo, kanye nabantu abazobheka ukuhlanzeka kwayo. Lokho kuzokwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi imizila ihlezi isebenza.

Ezokuthutha zihlangabezana kahle kakhulu nezidingo zomzimba nezengqondo zabantu abadala, ngenxa yokuthi lezi ezinye izinkonzo zokuthutha ziyahluleka, azikwazi ukunakekela abantu abadala ngezidingo zomzimba nezengqondo.

Azithuthuki ngenxa yokuthi ziba zimbi kakhulu. Ngenxa yokuthi ugesi ubuye usiphelele, abantu bayazintshontsha izintambo zikajantshi. Lokho kwenza ukuthi izimpahla zingafiki ngesikhathi endaweni ekumele ifike kusona.

Iningi kakhulu inzuzo abayitholayo ngokusebenzisa izithuthi zesonto kubantu abadala abanokuwohloka komqondo. Ngenxa yokuthi bona babizwa imali enkulu, ngoba umuntu uzomuthatha esontweni uze umubeke ekhaya ngaphakathi endlini, ngenxa yokuthi akaphilile ngokomqondo.

Uhlobo lwezokuthutha yezokuchwepheshe engicabanga ukuthi lingasebenza kakhulu ekwehliseni isikhathi zokuthutha impahla ngojantshi, ibhanoyi, noma yikhumbi. Ngenxa yokuthi le zinto ave zishesha yonke into ingafika ngokushesha nangesikhathi.

Izinto eziza kuqala kumina uma ngisebenza nabagibeli, ukubabingelela, ukubahlonipha, ukubanika isidingo zabo, nokubalalela.

Akukho lula ukufinyelela nokuqonda amathebula ezikhathini zamabhasi ngenxa yokuthi ibona bodwa abakwaziyo lokho, abagibeli abanalo ilungelo lokwazi ubona ngebhasi seliqhamuka, kanti ayilungile loyo nto.